Ukucabangela izinto zendabuko zasendlini ezithathelwa indawo ezinye zesimanjemanje kungaholela emizweni ehlukene. Kanti le mizwa ivamise ukuba inkimbinkimbi. Uma ngikhumbula izinto zendabuko njengemihlobiso, izitsha noma izinsiza zokusiza ezazisetshenziswa emakhaya. Ngizizwa nginomuzwa okulangazelela njengoba lezi zinto zikhumbuza ngezikathi ezinhle imindeni, nezikhathi ezichazwe ngezinkumbulo ezinhle. Isimo sokulahlekelwa nakanjani sikhona, ukwakheka kwezinto ezingama-classic ezazizongenela indlu ubufakazi bokuhlobisa isiko.

Ukwabiwa komhlaba phakathi komndeni wakaZikhali nakaNgqungulu eMgunjaneni kwaba inkinga enkulu emphakathini. Le nkinga yayibangelwa iqhaza ezasemhlabeni. Ngoba umhlaba wawumkhiqizo obaluleke kakhulu empilweni yomphakathi. Futhi izindawo ezithile zazihlonishwa kakhulu ngenxa yokubaluleka kwazo komndeni. Njengoba le nkinga ikhula, kwavela inxushunxushu ezihlobeni nezinsiza zomhlaba, ukukhiqiza kanye nezinsiza zokuphila. Imindeni ibingakwazi ukudla futhi kwakukhona ukungqubuzana phakathi kwabo. Okwakuholela ekuphileleni ukukhathazana.

Ukukhetha izipho ezinhle zabakhongi uma bezokhonga amalobolo, kudinga ukukhombisa inhlonipho, uthando nokuhlonipha usiko. Nazi ezinye iziphakamiso, izimbuzi noma izinkomo, izinsiza zokwakha, izipho zomndeni, amathokheni okukholwa. Izinto zobuciko, izinto zokudla, izimbali, ubuciko bendabuko. Okubalulekile ukuthi lezi zipho zibe nomqondo futhi zibonise ukuhlonipha isiko, imindeni nokwakheka kwesimo. Uhloniphe isiko nomqondo wamasiko endawo futhi uhloniphe zabathintwayo. Ingubo ezikhethekile ezifana nesikhumba noma izigqoko zenza ukwenza umdlandla.